Nka eletsa batswadi hore ba seke ba rekela bana mehala ba ntse ba le banyane. Kapo ba dula ba tshwere mehala ya bana ba etse mesebetsi ya bona ya sekolo, mesebetsi ya ka tlung. E be le hona ba fuwang mehala hore ba bapale di-game tsa bona ka yona.

Mme wa ka ka kopo le boikokobetso, ke kopa o kgutlise di-game tseo o di nkileng. Ke a o tshepisa hore ke tlo etsa mosebetsi wa ka wa sekolo, o ka mpane wa di nka e be ka Labohlano ha ke tswa sekolong o mpha tsone ka Sontaha hape wa di nka. Hara beke e be wa di nka di-game, o mpha tsona ha ke tswa sekolong ka Labohlano. Ka kopo hle mme wa ka.

Ha ke na tsona di-game tseo, empa ke tseba batho ba nang ba nang le tsona. Ke nahana hore ba thabiswa ke hobaneng o kgona ho bapala bolo e ka reng ke bolo ya sa ma nnete empa e le e le ditshwantsho fela tse bapalang moo kapa dipopo. Mare e utlwahala e ka re ke bolo ya sa ma nnete. Hobane le mabitso a dibapadi tseo ke mabitso a dibapadi tse bapalang bolo sa ma nnete.

Hore batho kapa batjha ba mahae ba tsebe ka dipapadi tsena, ke ha rona batho ba nang le mehala re ka ba kadima mehala ya rona hore ba tle ba tsebe ho bapala dipapadi tseo.

Ee, ke bapala di-game founung ya ka. Di thabisa haholo di-game tsa founung hobane le ha motho a se na data, o kgona ho di bapala ntle le data. Mme di ntsha bodutu haholo. O lebala ka dintho tse ngata ha ho bapala di-game founung.

Papadi e ke e ratang ke papadi ya bolo ya maoto, ya hore ha wa tlameha ho tshwara bolo ka letsoho. Di ngata melao ya papadi ya bolo ya maoto. Ha wa tlameha ho raya motho, ha wa tlameha ho rwakana ka hara lebala.

Abuti wa ka, ke tshwenyehile haholo ka wena ngwaneso. Hobane ke lemohile hore e sa le o bapala di-game tsa e-Sports. Ha o sa etsa ha o sa etsa letho. O dula o bapala feela o ja o robala, ke tshwenyehile haholo ka wena abuti wa ka. Ke hlokometse hore le metsing o ntso o sa kene, ke kopa o o kene metsing. O ikotlolle hore o seke wa nona haholo tjena. O leke tsa ho matha hore o theole mmele wa hao.

E kotsi haholo ntho ya hore batho ba dula ba shebile mehala hobane motho a ka thulwa ke koloi a sa bone. Hobane e se e etswa le ke bakganni ba dikoloi. Motho a ka a ka etsa kotsi ya koloi.

Ngwaneso ha ke a thaba ho hang ka maitshwaro a hao e sa le ho bapala e-Sports. O se o tella haholo ha o sa hlompha le batswadi, mokgwa ona wa hao ke utlwa ke sa o thabele haholo ngwana rona. Ke kopa o ke kopa o fetohe hobane hase ntho e hantle ya ho tella batswadi. Hlompha batswadi ba hao, o re hlomphe ka ofela ka tlung ka mona.

E ka senya motho haholo hoba e ka lematsa mokokotlo wa motho ke ho dula nako e telele. E ka lematsa mahlo hape ho dula o shebile screen sa cell phone. Mme ho bapala di-game e-Sports ha hwa loka.

Ke nahana hore ha batho ba bapala di-game difounung tsa bone, ba reka data e ka etsang makgolo a mane. Hobane ka nnete di-game tsone di ja data e ngata haholo. Mme ke bona e le tshenyo ya tjhelete hobane tjhelete eo e ka sebediswa ho reka dintho tse ding tsa bohlokwa dintho tsa bohlokwa, dintho tsa sekolo tsa bana.

Bana ba ka, ke kopa ho le hlokomedisa ntho e le nngwe. Di-game tseo le di bapalang ha se ntho e mpe, ha ke le hanetse hore di bapale. Empa ke batla hore le hlokomele hore na le bapala mefuta e feng ya di-game. Ho ba ka nnete di fapafapane, ho na le di-game tse sa lokang.

Ngwaneso, ntho ya ho bapala game o ntse o tsamaya e kotsi haholo hobane le koloi ha e tla o ke ke kelello ya hao e tlabe e le mohaleng wa hao. Ke kopa o tlohelle ho etsa sena, o bapale game o dutse fatshe e seng ha o tsamaya tseleng.

Ke nahana hore mehaleng ya bona bana, ke tla ngola dilemo tsa bone. Mme e kgone ho ba hanetsa hore ba ba kenye di-game tsa batho ba baholo difounung tsa bona hobane dilemo tsa bona di tla be di le tlase haholo. Ke nahana hore ke yona nthwe ke tla etsa eo. Hape ke tla dula ke lekola di-phone tsa bone nako e kgolo le e nyane ho bona hore na ba bapala mefuta efe ya di-game.